Eyona ngxaki yayikukuba andizange ndikwazi ukuyicima loo mvakalelo ngokukhawuleza ngoba amagama ehlayo ahlala engqondweni yam kwaye oko kwachaphazela ukuzethemba kwam kunye nendlela endizijongayo.

Xa kusasazwa ulwazi olungeyonyani malunga nomgqatswa okanye iqela lezopolitiko, oku kunotshabalalisa igama labo kwaye oku kudala ungazithenbi kubavoti, kuphazamisa ingxoxompikiswano enempilo kwaye kunokukhokela kwingxabano.

Amava wam okusebenzisa i-AI chatbot xa ndifuna uncedo kwinkampani ethile kwi-intanethi ayebhexesha. Ndakhangela uncedo malunga nemveliso endandiyifumana ngexesha kwaye i-chatbot yayikhawuleza ukuphendula yandinceda ndazi inombolo kunye nemeko yokuthunyelwa, nto leyo endayixabisa kakhulu. Nangona kunjalo kwakukho umda xa ndizama ukuchaza ingxaki ethile engafaniyo nemibuzo eqhelekileyo, i-chatbot yaphindaphinda iimpendulo ezifanayo ndafuneka ndicofe ukhetho lokuthetha nomntu ukuze ndifumane uncedo oluchanekileyo nolulungeleyo imeko yam.

Enye yezona zinto zixhaphakileyo kukuxhatshazwa kwabanye abantu. Abantu bathumele amagqabantshintshi ahlabayo okanye ahlekisayo ngenjongo yokwenza abanye bazive bengenamandla. Enye ingxaki kukusasazwa kolwazi olungeyo nyani okanye iindaba zobuxoki, nto leyo enokwenza abantu baphoswe okanye baphazamiseke.

Enye yeengxaki eziphambili kukuba ichitha ixesha elininzi. Ndifumanisa ukuba ndiza kujonga umyalezo omnye kodwa ndigcine ndichithe iyure yonke ndijonge izinto ezingahambelaniyo nezifundo, oku kudala ukuba ndingawenzi umsebenzi wesikolo ngexesha.

Ewe, ndakhe ndancedwa ngumntu ngenxa yeWi-Fi yasimahla kwindawo kawonkewonke. Ngenye imini ndaya kwindawo yokutyela ndinengxaki yokuthumela umsebenzi wesikolo onlayini. Ndandingayazi ukuba iWi-Fi yabo iyafumaneka kodwa ndazama ukuyidibanisa ngelishwa ndosokolisa ukufaka iphasiwedi. Umntu owayehleli kufuphi, kufuphi nam wabona ukuba ndiyaxakeka wandibuza ukuba ndiyalufuna na uncedo. Wandinceda ke ndaze ndakwazi ukuthumela umsebenzi wam ngexesha, ndambulela kakhulu kuba andizange ndiphuthelwe sisigaba esibalulekileyo sesikolo.

Okokuqala singaphuhlisa i-software enokuqonda isiXhosa xa sithethwa njengokuba izixhobo ezininzi ngoku ziqonda isiNgesi. Oku kubandakanya ukuqesha abantu abathetha isiXhosa kakuhle ukuze bancede ekufundiseni i-software ukuba isiXhosa sinokuthethwa njani ngeendlela ezahlukeneyo. Okwesibini iinkampani zingadibanisa olu lwazi kwiifowuni ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthetha imiyalelo elula njengevula ikhamera okanye thumele umyalezo ngesiXhosa.

Ndingamcebisa ukuba asebenzise amaqonga e-streaming athembekileyo kwaye alula ukuwasebenzisa. Ndingaqala ndimxelele ngee-platforms ezaziwayo ezifana neNetflix, Showmax okanye uYouTube movies. Ezinye zazo zifuna ukuba ubhalise kwaye uhlawule kodwa zikhuselekile kwaye zinomxholo omninzi.

Enye yeengxaki eziphambili kukungakwazi ukufikelela kwi-intanethi xa ungekho endlini. Oku kuthetha ukuba awunokufumana imiyalezo, awukwazi ukukhangela ulwazi olungxamisekileyo okanye ukusebenzisa iephu ezifuna i-intanethi.

Umbono wam iinkampani zamaqonga onxibelelwano azikwenzi okwaneleyo ukulwa uxhaphazo lweintanethi. Nangona zikhona iindlela zokuxela okanye ukuvala umntu uxhaphazayo, amaxesha amanintsi ezi ngxelo aziphendulwa ngokukhawuleza okanye azithathwa nzulu, ulutsha lunokuhlala lukhathazekile okanye luzive lulodwa ngenxa yalo mkhuba. Into endicebisa kukuba amaqonga onxibelelwano enze kube lula ngakumbi ukujonga imiyalezo ekhathazayo.

Ndihlala ndiyibhatala phantsi iphasiwedi yam yeWi-Fi ukuze endingazuyilibala.

Umyalezo endinokuwuthumela ulutsha ungathi, makhe sibe ngabantu abazihloniphayo kwaye siqaphele ukuba izenzo zethu kwi-intanethi zineempembeleko kubantu abaninzi. Ukuba uphathwa kakubi kumajelo okuncokola khumbula ukuba unako ukufumana uncedo. Lo myalezo ungakhuthaza ulutsha ukuba lube nokukhuseleko kwi-intanethi.

Okokuqala ndingasebenzisa isikhokhelo esichaza ukuba umsebenzi kufuneka ube yinto ephambili kwaye siza kubeka imida ecacileyo malunga nexesha lokusebenzisa i-social media. Ndiza kucela ukuba abasebenzi bahloniphe imigaqo nemiyalelo yasemsebenzini.

Xa ndihlola amajelo anemithombo yolwazi ndithatha iindlela ezahlukeneyo ukuze ndiqinisekise ukuba ndifumana ulwazi oluchanekileyo. Okokuqala ndihlola imithombo eyaziwayo kunye nezinye ezinobuchule wokuphosa ulwazi oluchanekileyo njengemibutho emikhulu yokuphosa iindaba. Ndihlala ndisebenzise imeko eyaziwayo ezifana nemithombo esemthethweni nehloniphekileyo. Okwesibini ndihlola iindawo ezihlukeneyo ukuze ndiqinisekise ukuba ulwazi luhlala luthembekile.